Okokuqala, abashayeli bamabhasi kufanele babe nekhono lokuqinisekisa ukuthi balandela izindlela zokushayela eziphephile, baqaphele izimpawu zomgwaqo futhi bagweme ukushayela ngokuphazamiseka noma ngokushesha. Bagcine isivinini esifanelekile, baqaphele imigwaqo ebucayi nezimo zezulu, futhi balandele imithetho yemigwaqo ngaso sonke isikhathi ukuze bagweme izingozi. Okwesibili, abashayeli bafanele baphumule mangabe bezwa ukuthi bekhathele ukuze kungenzeki izingozi, abagibeli bafike lapho beya khona bephephile.

Ngingahamba ngebhasi lokuqala ekuseni ukuya edolobheni. Lapho ngifika edolobheni ngizokwenza izinto ezibalulekile ukuqala, njengokukhokhela intela, nokuthenga ukudla, nezinto ey'thinta amabhizinesi. Ngemumva kwalokho ngizobe ngenza izinto ezingabalulekile kakhulu, kodwa nazo ezidinga ukwenziwa. Uma sengiqedile-ke lapho ngizobe sengithatha ibhasi elibuyela ekhaya, ngibuyele ekhaya.

Ngincamela ukusebenzisa amabhasi ngenxa yokuthi amabhasi avamisa ukuba nezindleko eziphansi, futhi anikeza indlela esheshayo yokuhamba uma kuqhathaniswa namatekisi. Amabhasi avame ukuba nezinye izinketho zokuhamba, kuhlanganise nezinye iziteshi, noma imgaqo engcono, okwenza kube lula ukuhamba. Futhi amabhasi avamise ukusebenzisa izindlela zomphakathi eziphephile okungasiza ekunciphiseni ubungozi ofana nokuthi ugcine sowuba sengozini yemoto. Lokhu kunciphisa futhi nokungcola emkhathini kanye nezinkinga.

Angibathandi-ke abantu abafana nobaba uNdlovu abavame ukuxabana nabanye abashayeli emgwaqweni. Lokhu kuyingozi kakhulu ngoba kungaholela ezinkingeni ezinkulu ezinjengokulimala nokuthi kuphazamiseke ukuhamba kwabagibeli. Abashayeli abaphatheka ngendlela enjalo bafaka iyimpilo zabantu encupheni, okungaba nomthelela ongemuhle ngoba nabagibeli bangagcina sebelimala.

Ngahlangana nomuntu engingamazi ohambweni lami olude lwesitimela, wangixoxela indaba ebuhlungu eyamehlela lapho alahlekelwa khona umndeni wakhe engozini enyandisa umzimba. Okubi kakhulu ukuthi namanje le ndaba usamphethe kabi, but naphezu kwako konke lo muntu lo muntu bezama ukuhlala aqine kodwa ungabona ukuthi, uyabona ukuthi lento iyamsinda. Uyadinga kodwa umuntu ozokhuluma naye ukuze akhiphe konke okusesfubeni sakhe, aphole.

Kuwumsebenzi wahulumeni ukuqinisekisa ukuthi imigwaqo inakekeliwe, nokuthi iphephile. Futhi kuwumsebenzi wabashayeli ukuthi imigwaqo iphephile inakekeliwe. Lokhu ngizokuchaza kanje, abashayeli kumele bashayele ngokucophelela uma beshayela emgaqweni. Kodwa-ke naye uhulumeni kumele enze isiqiniseko sokuthi emgaqweni, imgaqo ayinayo izimbobo ezibizwa ngama ama-potholes, lokho okwenza ukuthi imigwaqo iphephe, futhi kube lula ukushayela kuyo.